Kile ka ja jeme e iteretsweng mo lapeng, mme e ne e dirilwe ka maungo a diterebe. e ne e le monate, ebile e ne enamatsha, e fokotsa mathe mo go seng kana ka sepe le tota. Mme magareng ga jeme e e rekiwang ko 'benkeleng le e e itiretsweng, e e dulang sebaka e ebile e sa senyege ke e tsentswe mo tin-ing ka gore e kgona go nna nako e telele go a yaaka tin-e le selo se se dirilweng go tshwara dijo sebaka se se telele.

Seabe sa temothuo ya go ka itshedisa sa go lema dikgwetlho tse e leng gore balemirui ba ba lemang ba itemogela tsone tsa go tlhoka lefatshe le go tlhoka dipeo tse di lekaneng e le tota ebile thuso e leng gore ba ka e bona ke ya go ka neelwa ke mmuso didiriswa tsa go ka lema go tshwana le bo megoma, dipeo le metsi, jalo le jalo.

Mokgwa o ka refosanya dijalo o ka tsenngwa mo tirisong ka go tsaya peo mo dijalong tse e leng gore di setse di ungwetswe, tse dingwe di lemilwe go dirisiwa yone peo eo mme e ka dirisiwa go lema dijalo tse di tshwanang le tse di ungetsweng, tse di kotutsweng, mme fela go tsewe peo mo bontlheng bongwe jwa dijalo tse e leng gore di tla bo dikotutswe ka sebaka seo, tseo di dirisiwe go ka jala dijalo tse dingwe.

Thekenoloji e ka nna le seabe ka go godisa dijalo ka bonako, ka go netefatsa ga dijalo di bolokesegile ka dinako tsotlhe, ka go netefatsa ga dijalo di bona tlhokomelo e di e tlhokang ka nako tse tsotlhe.

Ditiriso tse di ka dirisiwang ka ditiriso tse di tshwanang le metsi, motlakase, dintlwana le diterekere le mabone.

Mokgwa wa go kgabetsa phologolo pele ga o ka e tlhaba ke gore go na le ditshika tse di tshwanetseng di tlhagelele ga o sena go betsa phologolo, mme ke tsone tse e leng gore o tlile go tlhaba mo go tsone, ga o tlhabe gongwe le gongwe. Lebaka legolo la gore pele ga o ka tlhaba o bo o tshwanelwa ke go ka betsa phologolo ke gore o kgone go lemoga gore tshika tse o tshwanetseng go tlhaba mo go tsone di tlhagelela kae, ebile o kgone go di bona le tsone gore o kgone go tlhaba.

Mokgwa o e dirisiwang go ntsha letlalo mo phologolong ke go e bula, go e fisa. Mme ga o e bapisa le mekgwa e mengwe e siame ka gore nama ya teng e kgona go jewa ga e sena go buiwa yalo, nama ya teng e siametse go ka jewa go ya ka letlalo le se tlhole le le mo go yone.

Dilo tse ba tshwanetseng go di akanyetsa ke setlha se ba tla be ba lema ka sone gore ke setlha sefe sa ngwaga, le gore ke dijalo tse di fe tse ba ba batlang go dijala ka setlha seo, le maemo a bosa le itekanelo ya mmu o ba batlang go lema mo go one gore mmu oo o itekanetse go le kana kang.

Rooibos-e ke tee e e leng gore e phepafatsa itekanelo ya motho ebile rooibos-e ga e na sepe e se e dirilweng ka sone ntle le bo yone ka mokgwa o e leng ka teng. Rooibos-e e dirilwe ka tlhago ebile e nowa ntse e le tlhago, ke ka mokgwa e farologaneng le matlhare a mangwe a ditee.

Ke a tsenya gore thulaganyo ya go kgetlha ke mmereko o e leng gore o tlhoka nako, ebile ke mmereko e leng gore go le gantsi ga o direga tlhokagala matsogo a mantsi gore mmereko o tle o kgone go nna bonolo. Ebile go kgetlhiwa mmidi, go kgetlhiwa dinamune, diapole, go kgetlhiwa dijalo di ka nna dintsinyana mme bontsi jwa dijalo tseo ke tse di jewang.

Ke beetroot-i, matapole, eiye le potata.

Merogo ke ditlhare tse e leng gore di a jewa ebile ke ditlhare kana dipeo tse di lemiwang ka jewa ke batho. Ebile di siametse itekanelo ya motho ga yaaka ga e le tlhago go sena sepe se e leng gore se tshetswe kana se tsentswe mo go yone ntle le tsone go ya yaaka ga di dutse.

Ka go netefatsa fa sengwe le sengwe se se diriwang se le mo letlheng la phetho le le setseng le sa feta ebile le tla feta mo nakong e telele e tla tlang. Ka jalo sengwe le sengwe se se dirang se tla bontsha boitekanelo jo bo siametseng pholo ya motho kana bone botsogo jwa motho.

Naga ya rona e ne ya nna mo tlase ga kgatelelo ya batho ba sweu ka ga tlhophololo e neng e direga teng ka mokgwa ono o bontsha fa batho ba sweu ba tlhaola batho bantsho mo ditirong dingwe tse di farologaneng. Ebile go na le mebereko mongwe kana ditiro tse e leng gore di tshwanetse batho basweu ebile tse dingwe tshwanetse batho bantsho. So e ne e le tlhaolele ka nako e leng gore ne e le mmuso wa batho basweu fa ba ne ba busa batho bantsho. Ebile mo dipolaseng batho ba ba dirang ko teng ba tshwanetse go tsewa jaaka batho ba bangwe le ba bangwe ba newe tlotlo le seriti sa go bontsha fa tiro e ba e dirang e na le seabe se se tseneletseng mo nageng ya rona.

Dithoro le mabele di na le seabe se segolo thata ka jaaka di naya itekanelo ya motho botshelo jo bo itekanetseng tota gona ebile go le gantsi di akarediwa thata mo dijong tse e leng gore di a rekisiwa kana mo dijong tse di farologaneng tse di ka jewang ke motho letsatsi le letsatsi.

Dikgwetlho tsa go rua dintšhe ke tse e leng gore malwetse a a tshabelanang mo dintšheng a tla nako le nako ebile dintšhe di tshwanetse go dula mo tulong e leng gore babalesegile ebile di tshwanetse go tlhokomela le go neelwa tlamelo ya pholo nako le nako. Go ntsha mafofa a ntšhe ke kgwetlho ebile go tlhoka baitsanape ba e leng gore ba itse se ba se dirang ebile le setlha se go ntshiwa mafofa ga se tshwanetse go nna se e leng gore ga o sena go nna le ditlamorago tse di sa siamang mo dintšheng. Ebile mefuta e mengwe ya go rua e bonolo thata ka go ya jaaka o seke wa ntsha mafofa mo go yone e le go ntsha fela nama letlalo.

Go lemiwa ga rooibos-o go thusa ka gore rooibos ke sengwe tsa ditlhare tse e leng gore di botlhokwa thata mo tulong kana mo tshireletsegong ya . Ebile ditshedi tse e leng gore di ka tswa di tlhoka tshireletsego ya ditlhare di ka tswa di iponela yone mo temong ya rooibos.